Merogo e ke akantshang e akaretsa bo sepinatšhe ka gore sepinatšhe se na le dikotla le lettuce.

Go jala diapole go botlhokwa thata ka gonne diapole di na le maungo a a siameng ebile di a phedisa.

Fa o batla go jala ditamati o tshwanetse gore o reke dipeo tsa teng or-e mongwe a go fe tsone. Mme ga o fetsa wa go epela dipeo tseo o be o di tsenya mo gare ga mokoti, o be o di katela o be o tshela metsi, o bo o ditlogela di gola. Mme ga di ntse di gola o tla di bona fa di siame gore di ka rojwa.

Rooibos-o fa o rekile dipeo tsa teng o kgona go e jala mme ya go gola e nna setlhare. Fa e nna setlhare wa se omisa setlhare seo o se omise, o se omise. Mme fa morago ga nako e tla be e le rooibos-o e re itseng o ka enwa ka tee.

Rooibos-o e siama ka gonne e thusa marapo gore marapo a tiye ebile rooibos-o e thusa ka kankere go fokotsa kankere.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone di akaretsa mogote. Mogote o sa siamang o senyang dijalo, mogote le tlhaelo ya metsi, se sengwe ke tlhaelo ya metsi.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno di akaretsa mogote o feteletseng le tlhokego ya pula tse balemirui ba lebaganeng le tsone.

Dingwe tsa ditsela di akaretsa go tsenya sukiri kapo letswai, kapo metsi mo maungong a jaaka dijeme gore a nne le boleng jo bo oketsegileng.

Dilo tse ke dipanana le ditamati mme go jalo ka gonne ditamati le dipanana di phela di le teng jara yotlhe, selemo le selemo di teng jara yotlhe. Ebile gape o kgona go dira dilo di le dintsi ka ditamati kapo dipanana.

Kgole le ditamati mme ke ka ntlha ya gore o ka di thola jara yotlhe ebile o kgona go dira dilo tse di farologaneng ka tsone.

Dithoro le mabele di na le seabe se se tona mo temothuong ya segompieno ka gonne mabele ke one a tlisang tšhelete mo temothuong.

Ee, fa go twe wine farming go buiwa ka tse dingwe tsa dijalo ka gonne wine farming go jalwa di-grapes. Mme fa di-grapes di siame go ka kgetlhiwa, ya kgetlhiwa e be go diriwa wine-e.

Go itirela tshingwana ya gago wa go tlhoka lefatshe, lefatshenyana le o ka le dirisang. Wa go tlhoka mmu o itekanetseng go ka jala fo teng, wa go tlhoka kitso ya seo wa go se jalang. Wa go tlhoka di-tools-u jaaka garafo ebile wa go tlhoka metsi, metsi a go nosetsa.

Rooibos-o e siame thata ka gonne rooibos-o ga e tlhoke metsi a mantsi. So e boloka metsi ebile e dira le mmu gore mmu o itekanele. Rooibos-o e siame.

Dithoro tse ke di itseng tse di botlhokwa ke rice-e, ke mmidi le bo oats-o. Di botlhokwa ka gonne di fa batho energy, ebile di na le di-mineral-e le di-vitamin ebile di thusa ka malwetse, go fokotsa malwetse.

Lefatshe le o le dirisang le botlhokwa ebile gape le mmu wa teng o botlhokwa. Se sengwe gape ke pula, o tshwanetse o leme fo pula e tletseng ko teng.

Rooibos e na le melemo ya go tiisa marapo le go tiisa pelo ebile gape e thusa ka di-blood level.

Batho ba bangwe ba dirisa rooibos-o mo dijong gore dijo di nne sweet di sa nna botlha.

Ditsela tse dišwa di akaretsa go gatsetsa dijo tse di tshwanang le di-carrots-e kapa di-cauliflower. Mme wa di gatsetsa e be o di baya, e be di na le boleng, e be di na le bophelo jo bo oketsegileng.

Nka reka ditapole le ditamati ka gonne o kgona go dira dilo tse di farologaneng ka tsone, o ka di bidisa. Dilo tse di farologaneng.

Thekenoloji e siametse maungo le temothuo ka gonne ka thekenoloji o kgona go e berekisa go sheba gore a mme pula e tla na gompieno kapa mo kgweding e pula e tla na na.

Ga maemo a bosa a sa siama gongwe a tletse ka diphefo kampo go sa ne pula, dijalo di ka se gole ka gonne pula ganke e na foo. Jaanong maemo a bosa le mafelo a farologaneng a botlhokwa thata.

Maungo a siame ka gonne a tiisa marapo. Marapo a mmele le pelo atisa pelo ebile a fokotsa malwetse.

Maungo a na le seabe se se siameng ka gonne a tlisa tšhelete, a tlisa madi mo economy-ing ya rona. A tlisa madi mme ka madi a economy e kgona go gola.

Merogo ya phedisa ka gonne merogo e na le dikotla tse di dirang gore mmele o tokafale jaanong merogo e siame.

Merogo ke dijo tse di jadilweng ebile di re tswela molemo ka gonne di-healthy ebile di na le bophelo bo bo siameng.

Batho ba bantsi ba tshepile rooibos ka gonne rooibos-o ke setlhare sa kgale jaanong batho ba e tshepile ka gonne ba itse le gore ya thusa mo mmeleng.